Kuliqiniso iindawo zemadorobheni zilithola ngconywana isizo lama-ambulensi, nakulinganiswa neendawo zemakhaya. Lokho kunjengombana eendaweni zemakhaya kanengi, akunamthangalasekelo efaneleko yeendlela. Kanti ngemadorobheni iindlela zakhona zincophile. Okhunye godu abantu bemakhaya abanawo amaziko aneleko, la kuhlala khona ama-ambulensi. Begodu iziko lezepilo alinama-ambulensi aneleko eendaweni zemakhaya.

Isihlahla iqhame, sihlahla esisetjenziswa balaphi bendabuko, kanengi sisetjenziswa eendaweni zemakhaya, ziinyanga, kunye nezangoma ukulapha ngokwesintu. Kanti simtjhoga okuqakathekileko ukuthabulula umzimba, nokunikela umzimba amandla. Khulukhulu eendaweni zemakhaya, ebantwini abakholelwa esintwini nangokulatjhwa ngokwesintu.

Indlela elula edosa abobaba bona babe nerhuluphelo emajimeni wezepilo. Kukhipha iimkhangiso emirhatjhweni, naku-television, bona bayeleliswe ngamagulo aphathelene nabobaba. Amagulo afana nekankere yesidoda, ubulwele betjhukela, amathambo, kunye namanye amagulo. Lokho kuzobenza bona basikimele phezulu ukuyozihlolisa emazikweni wezepilo.

Ukuhlela umndeni kukusetjenziswa kweenkhandelambeleko. Ukukhandela ukuba nabentwana ungakahleli. Kanengi kwenziwa bomma abasemnyakeni ematjhumi amahlanu ukuya eminyakeni emdala. Zikhona-ke neenkhandelambeleko ezisetjenziswa bobaba, ezifana namakhondomu. Kanti zisiza khulu ukukhandela bona, abantu babe nabentwana bangakahleli.

Ibhade mtjhoga osetjenziselwa ukulapha. Usiza umzimba ngezinto ezinengi. Kanengi usetjenziswa makhemisi wesintu nabalaphi bendabuko, eendaweni zemakhaya.

Kuqakathekile bona iimphakathi yemakhaya ifumane imitjhoga, ukwenzela bona bakhandele amagulo akhona nokurhatjheka kwanamagulo eendaweni ezihlukeneko. Njengombana sazi bona kanengi, kuba namagulo wezepilo amanengi aphatha abantu. Kanti ukusetjenziswa kwemtjhoga, kulawula amagulo akhona, bekugongobalise namagulo emzimbeni womuntu.

Abahlali bemtlhatlhaneni bangafundiswa ngokuthi, bakhe eendaweni ezivulekileko. Ngokuthi bangavunyelwa, namkha bayeleliswe ngokuthi, bangahlali namkha bakhe eendaweni ezingakaphasiswa ngumasipalada. Lokho kuzobasiza ukuthi, bangahlali eendaweni engakaphasiswa. Kanti kuzobavikela ngeskhathi kusahlela amawuruwuru namkha iinkhukhula. Kanti godu kuzokusiza norhulumende, bona abahlalise endaweni la azokghona khona ukuthuthukisa iimthangalasisekelo.

Iinhlahla zesintu zingawalapha amagulo akhona, nange zingahlolwa, ziphasiswe emalabhorathri. Lokhu kuqakathekile njengombana abantu besintu bakade, bebaziswa ngiyo imitjhoga lo. Nokukhutjho bona, abantu bakhathesi nabangayisebenzisa ingabasiza khulu imitjhoga leyo.

Isirobho sihlahla namkha umtjhoga, osetjenziselwa ukulapha amagulo ahlukahlukeneko. Ukukhandela amagulo bona angene emzimbeni, namkha ukurhatjheka kwamagulo.

Imitjhoga yesintu, iye ingabekwa ndawonye emitholapilo neenhlahla zeskhuwa, nange iphasisiwe namkha, yavunyelwa bona ingene emakhemisi. Lokho kuzokusiza nokwazisa abantu bona babone bona, yoke imitjhoga ekhona eentolo ezithengisa iinhlahla, bona yoke iphephile, bona bangayithenga namkha bayisebenzise.

Ubudisi abaqalana nabo abantu abatlhogomela abantu abalupheleko. Kanengi ukutlhayela kweensetjenziswa ezisiza abantu abalupheleko bona, bakghone ukutlhogomeleka ngefanelo. Iinsetjenziswa ezifana nama-wheelchair, njengombana abanye abantu abasemnyakeni yobudala abasakghoni ukukhamba kuhle. Ukuba seduze kwamaziko wezepilo namkha ukunikela itjhejo nanyana ukudla okufaneleko.

Iye ikhona indlela engcono yokubona isihlahla sokwehlisa umzimba ukuthi ngisombala namkha ngesomgunyathi. Indlela esingenza ngayo ukutjheja lokhu, kuthenga eentolo eziphasisiweko kwaphela. Kungathengwa imitjhoga, namkha iinhlahla zokwehlisa iimzimba endleleni, ngombana lokho akukaphephi.

Sihlahla sesintu esisetjenziswa, balaphi bendabuko eendaweni zemakhaya. Kanengi basisebenzisa njengesihlahla sokusiza umzimba, ukuwunikela amandla. Ukukhandela amalwele, kunye nokulwisana namagulo asele asemzimbeni.

Ukungathathwa komuntu obhubhele esibhedlela, kungayiletha iimkhokha esibhedleleso. Nange abantu abasebenza esibhedleleso, namkha abantu abalatjhwa ngaphakathi kwesibhedlela leso, banekolelo yokobana umuntu uyalandwa. Kodwana ebantwini abanganayo ikolelo efana naleyo, fana namakhuwa akukho okungenzeka.

Iye ikhona mbala imitjhoga ekghona ukwehlisa umuntu emzimbeni. Imitjhoga yakhona iyatholakala emakhemisi, ahlukahlukeneko kunye neentolo ezithengisa ukudla.

Imbada mtjhoga osiza umzimba, bona uhlale uphilile ngaso soke iskhathi. Umtjhoga lo, usiza umzimba ukulwisana namalwele kanye nokukhandela ukunona khulu emzimbeni.

Iindawo ezisahlelwe ziinkhukhula, iye kufanele zibekiwe ngaphasi kweendawo ezisesigabeni lezo. Njengombana iindawo ezifana nalezi, zifuna urhulumende bona angenelele asize, ngamahlelo, ngokubanikela iindawo zokuhlaliswa zesikhatjhana. Banikelwe ukudla, bebanikelwe nezambatho.

Isintu asikhambisani namahlelo wesimanjemanje la akhona, wokuhlelwa komndeni. Lokhu kunjengombana ekadeni, kade ingasetjenziswa imitjhoga yokuhlela umndeni.

Unophehlwana angakghona ukuthutha abantu abalitjhumi, ukuya kabalitjhumi nambili. Kuzokuya ngokuthi, mkhulu kangangani. Ukubafudusa, abafudusele endaweni ephephileko, engakasahlelwa ziinkhukhula.

Unobangela oyenza abantu bembaji bona, bangawathatheli ehloko amajima abakhuthaza, bona bazihlolisele ukugula okuthileko. Kanengi kubangwa kukuthi, basaba ukuninwa, nokuyinto eyenza bona bangakghoni ukuvela, namkha batjhinge emtholapilo emphakathini yabo.

Isimane silapha amagulo ahlukileko emzimbeni. Kanti sisiza khulu ukunikela umzimba amandla, bona ubuyele ebujameni ebujayelekileko. Siqinisa amathambo womzimba.

Inghana sihlahla somgomani, esimila esivandeni, esihlaza ngombala. Kanengi sisetjenziswa njengomtjhoga wokulapha umgomani.

Bukhulukhulu ubungozi okubangwa kuthatha imitjhoga yomgunyathi. Lokhu kungakhinyabeza ipilo yakho, bukwenze bona ugule. Okhunye godu bungabeka ipilo yakho ebungozini nongabangela ukuhlongakala kwakho.

Kuqakathekile bona abonesi nabodorhodere ematlinigi, banikelwe ilwazi ngogula okufuna iinhlahla zesintu. Lokhu kuzokusiza khulu ukwenzela ukuthi ngeskhathi nabalapha iinguli, eziphethwe magulo afuna imitjhoga yesintu. Bakwazi ukubanikela ilwazi namkha babayelelise bona bangatjhinga nebalaphini bendabuko, ukufuna isizo namkha ukwelatjhwa.

Kuqakathekile bona amaphayiphu acima iimlilo afakwe kiyo yoke imizi. Lokhu kuzokwenza bona nange kungavela ihlekelele, namkha kuqubuke umlilo, kuzokusiza khulu kwenze lula ukuthi, kukghone ukusetjenziswa amaphayiphu lawo ukucima umlilo.

Iintjalo zidlala indima eqakatheke khulu, ekulapheni amagulo wesintu. Njengombana zisetjenziswa njengemithi yesintu. Zigaywe, namkha ziphekwe, bezonyiswe, kwenzwe ngazo imitjhoga yokulapha abantu ngokwesintu.

Kulula khulu ukufumana i-ambulensi ngendaweni yangekhethu. Njengombana iziko elihlalisa ama-ambulensi, liseduze nala sakhe khona. Okunye godu kukuthi iimthangalasekelo yendlela isebujameni obufaneleko.

Isizo elirhabako bujamo obufuna isizo lamsinyazana. Kanti nange ungafumani isizo khonokho, lokho kungabangela ubungozi namkha ihlekelele. Nekungabangela ukuhlongakala namkha ukubhubha kwabanye abantu.

Kungaba kuhle khulu bona boke abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghonofunda wokucima iimlilo. Lokhu kuzokungezelela isizo, nakunobujamo oburhabekileko. Kanti lokho kuzokwakha namathuba wemsebenzi ebantwini abatjha.

Indlela elula yokucima iimlilo eendaweni ezinesiminyaminya sabantu, imithi, namkha imizi. Kusetjenziswa kweemtjhini esezingeni eliphezulu, esetjenziswa babantu besizo elirhabako ukucima iimlilo.

Besizo elirhabako bangabikelwa ngokubadosela umtato, ngeskhathi nakuhlasele iinkhukhula eendaweni ezisemaplasini. Lokhu ungakwenza ngokufowunela inomboro yabesizo elirhabako namkha ukudosela amapholisa umtato.

Abukho ubufakazi obuqinisekisiweko obuveza, ukuthi umuntu wengubo orhulule umbungu angalandelwa mikhokha. Kodwana ebantwini besintu, abakholelwa eentweni sesintu, bayakutjho nokho ukuthi, umuntu nakasanda ukulahlekelwa mntwana namkha arhulule umbungu kufuze ageze.

Ubujamo obumbi beendlela eendaweni ezisemakhaya. Kukhandela abantu besizo elirhabako, bona bakghone ukufinyelela msinyana. Namkha bakghone ukungena eendaweni zenhlekelele, nakusahlele ubujamo oburhabekako. Njengombana ubujamo bendlela busuke bungasi sebujameni obuhle.

Izakhamuzi zemaplasini neendaweni zemakhaya, azinalo ilwazi ngobungozi bokwakha eenkhisini. namkha magega nemilambo. Kanti lokhu kubangelwa kukuthi kanengi, abanalo ilwazi elaneleko namkha kutlhayelwa kokufinyelela kwelwazi eendaweni ezifana nalezi.

Ukothisela kutjhisa impepho. Ukhandela iimkhokha emkhayeni, lokhu kusiza ukuvikela imoyemimbi, amabhudango amambi kunye neencitho.

Iye amajima wezepilo abafundisa ngokwaneleko abentwana, abasese semnyakeni engaphasi kobudala, ngokhandela imbeleko. Lokhu kwenzeka njengombana amahlelo wezefundo wamvanje athuthukisiwe, kanti abotitjhere babanikela ilwazi elaneleko basesebancani.

Umraro omkhulu emaplasini ukuthi bangafumani iinsiza msinyazana kanengi, kwenziwa kukuthi urhulumende ubeqisela amehlo namkha iinlilo zabo azilalelwa msinyana. Okunye godu kwenziwa kukuthi iindawo zemaplasini zakheke endaweni enganamithangalasisekelo yendlela efaneleko kanti lokho kwenza bona kube budisi khulu bona urhulumende afikise iinsiza kibo msinyazana.

Umraro ofana nalo ungararululwa ngokuthi urhulumende aqinise ivikeleko, nakathumela imitholapilo ebomakhambangendlwana eendaweni ezisemakhaya Kanti lokhu kuzokusiza khulu nokwakha imisebenzi. Lokhu angakwenza ngokuthi aqatjhe abogadi abazokugada imitholapilo le, qobe emini nasebusuku.

Lokhu akukalungi njengombana kanengi kwenza bona abasebenzi bakarhulumende kubonakale ngasuthi bakhethekile bona emphakathini kanti godu lokhu kubenza bona badose iinyawo nakufanele bathuthukise amaziko wezepilo emphakathini njengombana imiphakathi kanengi ilila ngokuthi, urhulumende akabanaki begodu akazilaleli iinlilo zabo.

Isisombululo esingabakhona kukuthi kuqinisekiswe ivikeleko. Ama-ambulensi nakabizwako endaweni, aphekelelwe mapholisa. Lokho kuzokusiza khulu ukukhandela iinlelesi bona zigalaje abatjhayeli bama-ambulensi.

Lokhu kungayiphungula khulu imijeje emide emtholapilo njengombana labo abazokugijinyiselwa emtholapilo, kuzokuba ngilabo abadinga ukutjhejwa khonokho nokuzokwenza ukuthi labo abangaguli khulu bafake iimbawo beze emtholapilo ngelanga elikhethekileko namkha ngelanga ababekelwe lona.

Kufanele kusolwe umNyango wezePilo nenge kunesiguli esijanyiswe umjeje omude khulu singatjhejwa, bekwafikela la sibhubha khona. Abasebenzi bezePilo kuqakathekile ukuthi batjheje iinguli msinyazana nazingeniswa esibhedlela.

Kanengi abantu bakhetha ukutjhinga eembhedlela zangeqadi ngombana babona ngasuthi, bafumana itjhejo elifaneleko nelisezingeni eliphezulu eembhedlela zangeqadi nakulinganiswa neembhedlela zikarhulumende. Inengi labantu liyalila ngokungatjhejwa ngefanelo eembhedlela zikarhulumende.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezizisebenzela zona ngokwazo, ngokungafumani isekelo lemali elivela kurhulumende. Kanengi iimbhedlelezi zibhadelwa babantu abanama-medical aid, abatloliswe namkha abanemali eyaneleko bona batjhejwe eembhedlelezi nabagulako.

Akusiwo umbono omuhle ukuthi isiguli nasingeniswa esibhedlela, kubekhona imibono evela kubasebenzi bezePilo etjela isiguli leso ukuthi basola kwanga siloyiwe. Okufanele abasebenzi bezePilo bakwenze nakufika isiguli esibhedlela namkha emtholapilo, kufanele basinikele itjhejo elifaneleko ngokulandela ikambiso efaneleko yezePilo.

Iinkoloyi zabacimimlilo azijami emarobodini ngonobangela wokuthi haye zirhabele ebujameni oburhabeko namkha ubujamo behlekelele obufana nokuthi kukhona la kuvutha khona namkha la kuqubuke khona umlilo namkha la kwenzeke khona ingozi yekoloyi yeke kufanele banikelwe ilungelo lokuthi badluliswe endleleni, bangajami.

Nakungana la kutjha khona, kuqakathekile ukuthi abacimimlillo bahlale babeke ilihlo elibukhali namkha bagadile. Nenge kungenzeka ihlekelele njengombana imililo ingatjha nanyana kunini kanti ngesikhathi kungatjhi imililo, abacimimlilo bayasiza ngesikhathi kwenzeke iingozi endleleni namkha kunobunye ubujamo oburhabekako.

Iqakatheke khulu i-uniform yabasebenzi babacimimlilo njengombana lokhu kubenza bona bathembeke nokuthi umphakathi ukghone ukubona ukuthi ngibo mbala abasebenzi abathunyelwe ukuthi bazokucima umlilo. Kanti lokho kubenza bona bahluke kwamanye amalunga womphakathi angasebenzi ezikweni labacimimlilo.

Abacimimlilo kufanele ubabize kwaphela ngesikhathi kuqubuke umlilo omkhulu obhalela kuwulawula wena ngendlini. Njengombana umlilo omncani kulula ukuthi umuntu angazicimela wona kodwana umlilo nawubhebhethako kuqakatheke khulu ukuthi umuntu abize abacimimlilo bona bazokusiza.

Abacimimlilo bayakghona ukufumana isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi endaweni yesehlakalo. Kanti lokhu kungonobangela wokuthi bawubandulelwe umsebenzi lo. Kanti lokho kutjho ukuthi banekghono ngokubandulwa kwabo ngokomsebenzi, elibenza ukuthi bakghone ukwenza iphenyo bafumane isisusa somlilo nabafika endaweni yesehlakalo.

Akukalungi bona abantu ababhema igwayi bakhambe balithintela magega nendlela njengombana lokhu kungaba yingozi khulu njengombana iinkoloyi ezikhamba endleleni zisebenzisa iimbaseli kanti lokho kungenza bona kuqubuke namkha kulumathe umlilo omkhulu, nokungaba yingozi ebantwini abanengi abasebenzisa iindlela.

Into engenziwa kukuthi abantu bemitlhatlhana bangavunyelwa bona bakhe imitlhatlhana yabo emaduze khulu kanti lokho kuzokusiza nenge kuqubuka umlilo ukuthi, umlilo loyo ungatjhisi yoke imitlhatlhana.

Abacimimlilo baneensetjenziswa ezisezingeni eliphezulu zokucima umlilo ngitjho ngemafledzini. Kanti nakwenzekako ukuthi kulumatha umlilo efledzini, ama-pipe wabo ayakghona ukufinyelela phezulu kanti namandla wamanzi aphuma ngaphakathi kwemicimimlilo, anamandla wokuthi ayakghona ukufinyelela phezulu kanti neentebhisi abakhwela ngazo ukuthi bakghone ukufinyelela phezulu nakutjha umlilo.

Into yokuthoma umtjhayeli ekufanele ayenze ukuqinisekisa ukuthi ikoloyakhe iphephile ekulumatheni umlilo kukuthi ahlale ayifaka amanzi ngaso soke isikhathi kanti ngaphambi kokuthi atjhayele, ahlole bona ikoloyakhe inawo amanzi na.

Abacimimlilo nenge bezwa namkha balunywa yindlebe ukuthi kunabantu abaragelele ngaphakathi komlilo namkha kwamalangabi womlilo, into abangayenza kukuthi nabagijimela endaweni yesehlakalo la kutjho khona umlilo, batjhinge nesiphaphamtjhini ukwenzela ukuthi bakghone ukuhlangula abantu ababhodwe mlilo ngokubadosa ngentambo phezulu, batjhinge nabo phezulu, ngesikhathi basalinga ukucima umlilo loyo.